Mugudiswa kana mugudisi kana mudedekadzi vhono swikelela hune vha ri ṱuṱuwedza zwitshiḓa kha thero ine ya vha uri ndi ya metse mathematics, vha khou ri ṱuṱuwedza u itela uri ri ḓi wane i tshi ri nyendo vhusi khou ri kho ṅwala mulingo havho ri na wa maṱiriki ri ḓi wanela hune ra kho phasa. So vho ri ṱuṱuwedza nga nḓila ya vhuḓi vho ri ṱuṱuwedza nga nḓila ya uri a ri vhudzise zwine ra vha uri a ri kho pfesesa nga muthihi nga muthihi until kana u swikelela hafho hune muṅwe na muṅwe u ḓo kona u ṱuwa hayani a kho pfesesa zwithu zwine zwa vha uri ri kho ḓi u ṅwala ngazwo kana zwithu zwine zwa vha uri vhathu a vha zwi pfhesesi.

Hai a thi thu ḓi wana ndi kho ita zworaloho u swika ṋamusi.

Zwithu zwine zwa vha uri ndi dzi mbekanyamushumo ine ya fhungudza mitengo zwi tshi ḓa kha zwithu zwa vhaswa, ndi nga murahu ha musi vhathu vha tshi ita dzi khampheini, vhathu vha tshi ita khunguwedzelo, u itela uri vhaswa vha kone u guma vha kho wana mitambo minzhi vha kho tamba vha kho wana zwithu zwa nga mutengo wa fhasi.

Ndi vunḓu ḽa Limpopo.

A zwi fari vhatambi vhaswa nga nḓila ya vhuḓi ngori vhatambi vhaswa kana vhatambi vhaṱuku vha murafho u tevhelaho, vha vho sedza na vhatambi vhahulwane vhana vhavho uri vho no vha phanḓa. So a zwi vha fari zwavhudi vha si khou ṋeiwa masheleni ane a vha uri o vha tendela kana o fanela.

Hai thi thu vhuya nda ḓi wana ndi na ndi kha mutambo kana mitambo ine ya vha uri muthu u vha a yeṱhe, mitambo ine ndavha uri ndono ṱangana nayo ndi mitambo ine yavha uri ndi mitambo ya tshi gwada.

Ee ndi pfesesa zwa uri vhadzulapo vha nga tikedzana zwi tshi ḓa kha mveledzi a vhaswa nga u ita mitambo, nga u ita dzi khomphethishini, nga u ita dzi thonamende dzine dzavha uri vha ḓo wina, vha tshi fhedza vha dovha vha shumisa tshelede kana malamba ane a ḓo a vha a wana u thusa thusa hanefho mashangoni avho kana zwi si zwavho zwine vha bva khazwo. So ndi pfesesa uri mishumo kana mitambo ndi ya ndeme zwi tshi ḓa kha vhaswa.

Ndi nga thusa nga u engedza gere ine ya vha uri ndi mutambo une wa vhidzwa upfi ndi wa voḽi boḽo, ndi muthu wendavha uri ndo vha ndi tshi tamba mutambo wa uraho na mutambo une nda u funa so ndi mutambo une ndi a funa vhaṅwe vhaswa vhaṱuku vha na miroho anga vha tshifhinga u guda vha u pfesesa. Ndi mutambo une ndi nga u lambedza uri vhaṅwe vhaswa vhaḓi wane vha na tshumelo dzoṱhe dzine dza tea u ṱoḓea kana yunifomo yoṱhe gere i ne ya tea u wanala nga murahu musi vhathu vha kho tamba mutambo ralo une wavha uri ndi wa voḽi boḽo.

Tshifhingani tshe ra wina ndi tshifhinga tsha musi ra ro yo tamba dzi voḽi boḽo kha maṅwe a mashangoni kana kha kunṅwe kwa kosi kune kwa vhori kwu tsini na ha vhorine, ndi tshi sedza vha tevheli vhoṱhe kana ndi tshi sedza vha kunguwedzi vhathu vho takala uri ri khou swikelela hune ra kho wina. Ha dovha havha na iṋwe geimi ye ra i tamba kana na muṅwe mutambo wa ra ya ra u tamba ra vha ri khou ḽiwa badi and then vhathu vhe vha vha vha khou ri u kunguwedza ndi vhathu vha vha songo takala na luthihi, ndi vhathu vhe vha gu u vha khou posa ma beḓelo nga ngomu mudavhini ndi vhathu vhane vha guma vha khou posa madzhakaṱi dzi tshika dzoṱhe nga ngomu mudavhini ngori ra si kho kona u wina.

Tshifhingani tshinzhi vhaṅwe vha a kona u ṱangana na thaidzo dza zwiendi kana zwa vhuendi ha vha uri vhathu vha kone u ya mutambo nga murahu ha musi uri a vha na tshelede ine vha nga kona u badela uri vha kone u swika vha kone u swika mitamboni. So ndi zwone zwithu zwine zwa vha uri a fhungudza vhaswa vhanzhi uri vha sa mitamboni ngori vha vha vha si na zwi ṋamelo uri vha kone u ḓiwana vha khou swika hune mitambo ya vha hone, vhaṅwe ndi mafhungo uri vha zwi tshi tou vhone vha bva tovha vhathu vhane vha vha uri vha na dzangalelo ḽa kha zwithu zwa mitambo vha dovha vha busy vha kho dzunziwa nga zwithu zwa mahalwa nga zwithu zwa vhasidzana. So asi vhathu vhanzhi vhane vha vha uri zwiṅwe zwa mitambo vha a zwi pfesesa.

Mutambi ane nda mufuna ndi mutambi we avha a tshi tambela inwe ya thimu ya Soweto vha ya vha tshipfi Vho Jerry Skhosana. Ndi vha funela uri vho vha vhe muthu vhane vha tamba nga madzhuludzhulu, vha tamba vha na nungo na ṋamusi ndi a zwi pfha zwori ndi muthu nda nda vhori ndi nga ḓo mu funa nungo dze a vha na dzo kana lufuno lwa bola lwe a vha analwo, lwa lu tshi ita uri muthu no mu takalele.

Ndo guda mafhungo a uri hezwi ndi kho ṱalela mutambi ane nda mufunesa ndi vha ndo vhesa maṱo nga khae, ndi vha ndi songo tsha sedzesa vhaṅwe vhatambi. So ndi vha ndi sa ṱoḓi a a tshi khakhisiwa kharali a kho ya mapalani, kana khara a kho tamba bola kha re a khou fhiwa bola ndi vha ndi khou ṱoḓa tshiṅwe na tshiṅwe bola a kho fhiwa bola uri a swike hune a vha uri u a kora.

U vha ha ndeme zwi tshi itiswa ngori musi vhathu vha mahayani kana vhathu vha dzi ḓoroboni ṱhukhu ni wana hu uri avha koni u to swikelela u vhona vhatambi vhahulwane vha mitambo ya nnṱha kana vha mitambo ine ya ine ya vha uri vha ya kona u u swikelelea. So mi, mashango a mahayani kana vhu dzulapo vhonala uri ndo ya mahayani, vhu pfala tshi nga vhu ya vha khwine nga murahu ha musi hu kho vhona vhatambi vhahulwane.

Ee ndi humbula ngaha tshi gwada tsha ndi humbula nga ha tshigwada tsha voḽi boḽo tshe nda ndi tshi tamba khayo kana mitambo ya navho ndi ya mitambo ya zwiamba ya bola, i ne ra vha ro i rwa nga zwanḓa so ndinga amba zwori ndi tshone tshigwada. So vhuḓipfi havho vho vha tshi ḓi pfha nga nḓila ya vhuḓi nga murahu ha musi uri ro tamba nga nḓila ya vhuḓi kana uri hu na vhuḽedzani vhukati ha vhathu vhoṱhe vha ya amba vha ya anḓana.

Ndi muthu nṋe ndi muthu na thekinoḽodzhi ndi muthu ane nda vhori ndi ndi IT thekhinishiene nda ndavha uri ndi shuma nga dzi khomphutha. So zwithu zwinzhi zwine nda zwi takalela ndi takalela u tandulula mathada a thekinoḽodzhi. Ndi zwine nda nga amba zwori ndi mushumo wanga wa ḓuvha na ḓuvha ndo no to zwi tshenzhela ndi shuma ngazwo. So ndi shuma nga vhathu vhane vha vha uri vha vha vha khou ṱangana na dzi phuroblmu zwi tshi ḓa kha dzi khomphutha dzavho dza mishumoni.

Ee ndi vhona yo lugela muvhili wa muthu.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funesa ndi mitambo i no tonga dzi dzi video game dzi play station.

Video game ndo no ḓi wana ndi khou i tamba ndi mutambo yavhuḓi ine ya vha uri i ya vusuludza uri i ya ungeledza u ḓoto mangala ḓuvha ḽo kovhela.

Thimu yanga ine ndavha uri ndo no I tshenzhela kha dzi video games ndi mafhungo a uri ndi zwithu zwavhuḓi zwi a takadza zwi a ungeledza so zwi itesa uri muthu a dzule a a na dzangalelo ḽa u tamba even namusi hu uri hu na zwiṅwe zwithu zwine a khou tea u ita zwone azwi ḓi muhumbuloni uvha a kho lavhelela zwauri a vhe muthu ane a khou tamba video game ḓuvha ḽoṱhe.

Hu na fhethu ho fhambananaho kharali vha tshi kho ṱoḓa u ḓi wana vha khou tamba mitambo ine yavha uri ndi ya internet vhaṅwe vha ya dzi internet cafe u yo tamba vhaṅwe vha ya fhethu hune havha na Wi-Fi for uri vha kone u yo connector vha kone u tamba mitambo ine ya vha uri ndi ya dzi TV game ine ya vha uri ndi mitambo ine ya iṅwe i vha i online so vhathu vha ya fhethu ho raloho.

Ndi nga ṱuṱuwedza uri vhathu vha tambe mitambo yo no tonga mitambo ya bola dza milenzhe u itela uri vha kone u vha na nyonyoloso.

Ndi u tamba game kha internet zwi a bva kha zwithu zwine na khou shumisa zwone zwishumiswa zwi nga u tamba geimi dza dza inthanethe ni tshi kho shumisa zwanḓa zwine zwa vha uri ni ḓovha ni kho shumisa dzi jostiki dzine ndi ḓo vha uri ni ḓovha ni kho kona u khotrola ngadzo.

Ndi vhononga zwivha zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela okomelela tshikirini tsha khomphwutha kana tshikirini tshine tshavha uri ndi theḽevishini a tshi khou tamba dzi game ndi zwithu zwine zwa vhori zwi ya dzinza ndi zwone zwine zwa ita uri vhunzhi ha vhathu vha vhe addicted nga kha dzedzo dzi geimi dzine vhathu vha vha khou tamba dzone.

Tshifhinga tsha musi ndi tshi ḓi wana ndi khou tamba geimi hu tshi khou takadza ndi musi ndi tshi khou tamba game ya Mario ndo to mangala ḓuvha ḽo kovhela.

Vhana vha vhuponi hune ndabva khaho mitambo ine vha tamba yone vha tamba mitambo ya bola ya milenzhe vha vhasidzana vha tamba mitambo ine ya vha uri ndi ya bola ya zwanḓa ine ya vha uri ndi bola dzedzi dza vhafumakadzi dzi netball.

Ndi tshi khou tamba mitambo ya bola ya milenzhe ndo ḓi wana ndi kho tamba mitambo ya bola ya zwanḓa ine yavha uri ndi voli bola musi ndi kho ḓi aluwa ndo ḓi wana ri khou ḓi tamba mitambo minzhi yo fhambananaho.

Nayo ndi muṅwe ine yavha uri i wela kha mitambo ya zwanḓa.

Maga ane avha uri muthu ono vha tsini uḓo tamba mutambo une wavha uri ndi wa mutogwa ndi maitele ane avha ori u tea vhaliwa ndode dzoṱhe dzo fhelelaho ndode dzoṱhe dzi kho lingana naa.

Ndode musi zwi tshi khou tambiwa hu ḓo vha na milayo ya uri vha kho thoma ngo u kokodza ndode nga ngana nga ngana gaṱe aḽi ngo tea u wela fhasi u wela fhasi ha gaṱe hezwi zwi amba uri hukho tea u dzhena muṅwe kana ndi hone uṱa haṋu.

Zwiṅwe zwitori tsha sankambe na mudzhou musi ndi tshi khou ḓi aluwa.

Vhathu vha vhavhili kana wa tambiwa nga vhathu vhaṋa vhathu vho ya nga zwigwada nga zwigwada.

U tovhedziwa musi muthu a i khou tamba zwikuṱu ndi mafhungo a uri kharali oliwa kana arali o fara zwinga bva kha uri vhathu vho tendelana zwifhio mara u wina ha tshi kuṱuku nga murahu ha musi ni khou posa nomboro dzine dzavha uri a dzi fani kana garaṱa dzine dzavha uri a dzi fani.

U tamba mitambo nga u sielisana vha nga ḓivha vha kho tambisa mipopi vha ḓi tamba muṅwe a ḓiya u ṱambisa muṅwe nga u ralo nga u ralo.

Ndi ḓivha muthu ane avha uri u runga zwienda so ndi tshi khou amba zwino zwo muṱuṱuwedza lune ono to fhaṱa na muḓi muhulu nga nṱhani ha u kona u runga zwienda.

Puḽatifomo unga ṋanga puḽatifomo ine yavha uri ndi ya Facebook kha tshifhingani tsha zwino puḽatifomo ine yavha uri ndi ya WhatsApp puḽatifomo ine yavha uri ndi ya insta kha tshifhinga tsha zwino ndi zwone zwine zwa vhori vhuvha vhunzhi ha vhoramabindu vha ita vha ita zwithu zwavho haningei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhathu vha a kona u ṱavhanya vha zwi swikelela u fhirisa zwa dzi internet zwo no nga dzi gumtree na dzi youtube dzi Facebook ndi masiaṱari ane avha uri vhathu vha a shumisa ḓuvha na ḓuvha.

Uyo ndi mutambo wa vhuḓi game eyo ndi game ya vhuḓi ine ndi nga gudisa vhaṅwe ngauri dzi vha dzo ya nga u fhambanana dzi nga ḓivha dzi geimi dzine dza vhori dzi kho tamba nga maipfhi o fhaṱa maipfhi a tshikhuwa u fhala dzimbalo, lune ndi geimi ine ndi nga ṱuṱuwedza muthu muṅwe na muṅwe uri a i tambe uri zwi tshi ḓa kha kha kha kha kha subject kana kha either subject ya u vhala muthu a kone u pfhesesa dzi mbalo.

Vhuṱhongwa ha geimi yo raloho ndi u ḓivhesesa kana ndi u guda mutalo mbalo, ndi u guda nga ha dzi mbalo muṱanganyiselo wa dzi mbalo ndi u guda nga u ṱanganyisa maipfhi.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi khou tamba khadi sa ṅwana muṱuku sa ri sa tshetsho tshifhinga tshe tsha ndi khou aluwa ngatsho ra ḓi wana ri tshi tamba khadi na vhaṅwe vhana. Tshenzhemo tshanga tsho vha tsho ndi muthu wo ri ndi a kona u fhufha, ndi a kona u ndi a kona u vhalela musi thambo i khou ḓa kha na uri ndi kone u fhufha hutshe na tshifhinga.

Ndi mitambo yo no tonga mitambo ya sialala mitambo ya sialala yo no tonga zwikona, zwigombela, malende so ri kone u gudisa vhana vhaṱuku vhane vha kha ḓi vha dzi sekondari vhane vha kha ḓi vha dzi phuraimari uri vha tshi ḓo ya miṱaṱisanoni vha kone u ḓi wana vha khou tamba mitambo ine ya vha uri ndi yeneyi ya sialala ine ya vha uri ndi malende, ndi tshigombela, ndi zwikona.

Zwine nda zwi ḓivha nga ha muravharavha ndi ha uri muravharavha u tambiwa nga vhathu vho no swika vhavhili, muravharavha uya tambiwa u tambiwa nga murahu ha musi vhathu vha khou ḓivha zwa uri vha khou tambela malamba. Muravharavha ndi mitambo ine ya mvumvusa vhukuma.

Ndi pfhesesa uri vhathu hune vha swikelela hune vha ṅwala dzi hobby dzavho dza kha dzi CV vha vha vha khou itela uri hafho hune vha kho ḓo tholiwa hone, vhaṅwe u wana hu uri ndi fhethu hune ha vha uri hu a itiwa zwa mitambo hu avha na tshifhinga tshine kha dzikhamphani kana hanefha kha vha ita mafhungo a mitambo ine vha ṱoḓa u vha vha khou ḓivha zwa uri oyo muthu u wela kha mutambo mufhio. Zwine zwa khou amba uri vha tshi ḓo mutholi vhavha vha khou zwi ḓivha zwa uri hoyunoni u ḓo ri thusa nga mitambo mifhio na mifhio.

Mitambo ine nda takalela u i dzhoina nne ndi muthu ane nda vha uri ndi ḓi funela mitambo ya ya voli ball so ndi wone mutambo une nda vha uri ndi a u takalela nga maanḓa.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wo no tonga bola ya milenzhe une ari fhedzi vhege ri songo swika hune vhathu ra ya practice ra yo onyolowa ri kho ḓi gudisa zwiḽa na zwiḽa.

Nga tshifhinga tshanga tsha u awela ndi takalela u tamba mutambo une wa vhori ndi wa voli bola u nṱuṱuwedza kha mafhungo a u fhufha, u mu ṱuṱuwedza kha mafhungo a u gidima ngei na ngei.

Ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi nga murahu ha musi vhathu vha tshi khou anḓadza nga ha nga nga ha mitambo kha siaṱari ḽa vhuleludzani kana kha siaṱari ḽa vhudavhidzani vhune zwi ita uri ni kone u wana na vhaṅwe vhatambi vhane vha khou bva huṅwe vhane vha na vhone vha na ṱhuṱhuwedzo kana na vhone vha ḓo ḓa vha ḓi ni gudisa fhaḽa na fhaḽa kha heneyo mitambo, u itela uri vhathu ni ḓiwana ni vhathu vha khwine zwine zwa kho amba uri ni a guma ni khou wana na vhaṅwe vhatambi zwezwo tshifhinga tshi khou ḓi ya vhaṅwe vhathu vha khou ḓi takalela u dzhoina vheiwa.

Nṋe ndi takadzwa nga ha mutambo une wa vha uri ndi mutambo wa bola ya milenzhe hune ndi nga takalela u nga u anḓadza nga kha Facebook u itela uri ri ḓi wana khamusi ri kho wana vhathu vhanzhi vhane vha nga kona u ri dzhoina, uri ri kone u ḓi wana ri na zwigwada zwigwada zwinzhi zwo yaho nga u fhambana zwa mitambo zwa bola ya mitambo ya milenzhe.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ya u tamba mitambo ya dzi bere kana ndi kho ḓi wana ndi khou vhona dzi bere.

Ndi vhona zwa mitambo zwi tshi thusa u fhaṱa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe nga murahu ha musi hu uri mashango a fhano Afrika Tshipembe a ḓo ḓi kona hune a kona u tamba na mashango oṱhe Afrika zwi ita ikonomi ya vhorine uri i vhonale i ya vhuḓi vhathu vha ḓo kona u yo u rengisa afho dzi bolani vha tshi ya u rengisa zwiḽa na zwiḽa. Dzi hodela dzine dza vha hone tsini vhathu vha ḓo ḓi kona u ḓi ḓa vha ḓi eḓela khadzo, mitambo ine yavha hanefho tsini, dzi khasino dzine dza vha hanefho tsini vhathu vha ḓo ḓi borolowa vha tshi yo u u vha na maḓuvha na ḓuvha ḽavho haningei ndi zwinzhi zwithu zwine nda nga amba.

Ndo no ḓi wana ri khou guda dziṅwe dzinyambo zwo itiswa nga mafhungo a bola ri tshi khou tea u tamba na dziṅwe bola dza vhaṅwe vhathu vha dziṅwe dzinyambo, ndi zwithu zwine nda nga amba zwa uri zwo vha zwi zwithu zwavhuḓi u ḓi wana ni khou guda luambo lwa muṅwe muthu a gume a khou ni pfha uri ini ni kho amba uri mini musi ni tshi khou vha hu khou vha na vhudavhidzani.